Atjhe, lebollo le fetohile e le kannete. Ke bona nthwena ya lebollo e se e le gangsterism, ho se ho etsuwa gangsterism ha e sa le lebollo. Batho bana ba etsa maqulwana a hore a etse bonokwane le botlokotsebe. Le batho ba eleng hore ba tshwere mabollo ke batho be leng hore ha o ka batlisisa hantle, e ne e le ditsotsi ebile ba hlaha toronkong. Jwale bafana bana ha ba sa rutwa dintho tseo ba tlamehileng ho di rutwa. Ba rutwa ntwa le ho ba dikgoka bathong.

Ke nahana hore ka mokgwa o dintho di etswang ka teng ke tsela e hantle hobane ke tsela e saleng re rutwa ke baholo ba rona nakong tse fetileng. Mme ke nahana e sa ntsane e sebetsa le hona jwale.

Ke motho ya ratang setso sa ka jwalo ka Mosotho, empa ka hobaneng re phela Afrika Borwa moo merabe e leng mengata. Ke se ke na le tsotello merabeng e meng hore ke kgone ho ba le kutlwisiso hore na merabe e meng, kapa setso se seng se sebetsa jwang ntle le sa ka? E le yona tsela ya hore re kgone ho phedisana.

Risepe ya setso e thusa haholo hobane tsena tsa sejwale-jwale di tla thola di kentse mafura a mangata, mme ha di hantle for mmele ya rona.

Nna ke motho ya ikaparelang di-jean, kapa dibokate boholo ba nako. Tshusumetso ena e entswe ke mmino e leng hore ra o mamela e leng mmino wa house music mona makeisheneng.

Tjhehe, badimo ba batla nama e bitsitsweng ke mollo wa fatshe. Nama ena ya braai ke mollo o kentsweng ka hara braai stand. Empa ena ya three ke mollo o besitsweng fatshe ho ya ka setso hantle.

Ha hothwe mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Ho bolela hore mosadi o mamella mathata ohle a lelapa, mme ke yena ya bonang hore na lelapa le a tsitsa ha ntate yena a sa ntsane a ile mosebetsing.

Re le batho re se re lahlile puo tsa rona tsa se Afrika ka lebaka la senyesemane. Sena se susumeletswa ke televishene, marangrang le dikolo tse leng hore bana ba di kena hobane thuto e ka sekgowa.

Nna ke bona mmino ena e mmedi e na le tshwano. Empa ona wa mapiano o batla o le monate ho feta Kwaito ebile o na le moelelo nyana ho feta Kwaito. Kwaito yona atjhe hle, e ne bora .

Ee, kgomo e sa ntsane e hlabuwa dibakeng tse ngata ha feela ba bang ba se ba reka nama feela ba sa hlabe kgomo. Empa taba ya kgomo yona e ntse e sebediswa, empa lekoko lona hee ha e sa beuwa lekaseng, le a rekiswa.

Ee, baetapele ba tlameha hore ba botse ditaba ho ba fetileng ho tsona e leng baholo ba rona. Hobane hore o tsebe ko o yang teng, o tlameha hore o tsebe ko o hlahang teng.

Ke bona malapeng a mang e ntse e hlokahala, empa malapeng a mang ha e sa hlokahala ka baka la ditumelo tse fapaneng tse leng hore batho re a di latela.

Diaparo tsa basadi ba Basotho ke seshweshwe. Ke sona se ba ikarolang ka sona, mme ha e le barwetsana bona ba ne ba apara a dithethana. Jwale mehleng ya hona jwale ha o ka apara thethana, e se le jwale ha o hlahisitse dirope, batho jwale ba tlo o beta. Makeisheneng mona ha o sa tshepahala.

Eya, ho bohlokwa haholo hore re boloke dipuo tsa rona hore setso sa rona se se ke sa shwa. Le hore bana ba rona ba se tswellise pele.

Ke hore ngwana a kgone ho bolokeha kgahlano le meya e mebe e etswang ka ntle ho lelapa hobane re le batho ha re ratelane tse ntle.

Mohodu le nama tsena tse ding tsa dikahare. Ke nama e monate haholo ho ya ka nna, mme le tatso ya teng ha e tshwane le ya nama ena e leng hore re e tlwaetse, ra e ja.